Okubi ngale nkonzo ukuthi nginokuqaphela ukuthi i-overdraft ibangwa isimo sokungangeni kahle kwemali. Kanti lokho kunokunginika-ke umqondo wokuthi kungaba kubi-ke uma isimo esinjenga lesi siyangokuvela njalonjalo ngoba kuhamba hambe sigcine si-lead-ela endaweni yokuthi mina ngingagcina sengithatha umhlalaphansi uma izinto ziya ngokuya ziya zibheda kakhulu ngoba manje kwamina ngigcina nami, ngokwami ukucabanga kungiyisa kwi-overdraft ngoba ifakelana i-stress indaba ekanjena uma mina ngikwazi bese ngisolwa futhi.

Kubanzima kakhulu ukuthi umngani wami ngimdalele i-akhawunti yemali yeselula. Kunga kuhle uma singathola enye indlela ngoba le ingabanga ukuthi uma umngani wami kuthiwa kuvela izinkinga kuye akasakwazi ukuqhubeka akhokhele i-akhawunti mina engimdalele yona. Lokho angeke kungcolise igama lakhe, kungcola elami igama ngoba kungangivalela nakwezinye izindawo uma ngabe sengithi ngivula enye i-akhawunti yemali enkulu kunalena, ngesizathu sokuthi umngani wami akaqhubekanga nayo wakhokha kahle wathembeka kuyo. Ukungathembeki kwakhe kungcolisa igama lami. Kungangcono ezinye izindlela.

Bengicela ukuthi ungicathuluzise la. Uma ngabe kuthiwa ngithatha imshwarense wempilo ikuphi engingakuzuza mina ngokwenze njalo futhi kungakhonakala yini ukuthi ngisizakale ukuthi mhla ngingasekho, abasele emva kwami baqhubeke bona bangene ngaphansi kwe-insurance wempilo yami. Uma kukhona abantu engibathathile ngabafaka ngaphansi kwami, okanye uma ngabe kungasekho kuyobe kuphela nje kanjalo nge-insurance wempilo? And futhi u-insurance wempilo ungakwazi yini ukuthi ungigcinele nenye imali thizeni okuyothi-ke ngingasekho bekwazi nabo ukuthola imali abazokwazi ukubeka ngayo isinkwa etafuleni, mina ngingasekho.

Izinzuzo zesikhathi eside zokuba nohlelo lomngcwabo zikhona-ke zihlukene ngobuningi bazo ngaphansi kwamabhizinisi athile okuyiwona aqapha kakhulu izimo ezifana nalezi zilekelela labo-ke abasebenzayo, kakhulukazi ukuthi kube nemali abazomgcinela yona mhla kunesifo emndenini. Bekwazi-ke ukuthi akhone ukuthi phecelezi a-claim-e imali azokwazi ukuthi enze ngayo umngcwabo engcwabe elinye lamalunga akhe okanye umntwana akhe. Kuya ngokuthi kushone bani. Ayasiza-ke ke lamabhizinisi kakhulu ngoba futhi akunika nezinhlelo ezihlukene ukuthi wena imali uyibekelani, uyibekela ukuthi uma kukhona omunye oshonayo okanye uma ngabe kudlula wena emhlabeni, bese kuba nemali ethile ezosala isalele nabantwana. Luhle-ke lo luhlu lolu.

Ngifuna ukudlulisa nje ukubonga okukhulu emabhange. Indlela abenesineke ngayo, indlela umsebenzi wabo bawuthanda ngayo, kakhulukazi thina esingenalo ulwazi uma ngabe siyofaka isicelo sezimali, bayakwazi ukuthi basichazele ngokuhlukana izicelo ezifakwa ngayo kanjalo futhi uma ngabe isicelo ususufakile, saphumelela, yiziphi izindlela abakunika zona eziningi zokuthi ungakhokha kanjani ukuze ugcine uphothule isikweletu sakho ngaphansi kwesicelo osicelile. Mina ngiphakamisela-ke ukubonga kakhulu indlela umsebenzi abawuthanda ngayo, ngoba la ngaphandle abantu indlela ulwazi abasinika lona luhluke kakhulu nalolu thola ngaphakathi. Mina bengicabanga ukuthi bayabaqola abantu futhi basikhokhisa izimali ezingaphezu kwamandla abo kanti kuhluke kakhulu. Ngithi nje ngidlulisa ukubonga umsebenzi omuhle mawuqhubeke njalo abawenzayo.

Kuyezwakala indlela umshwalense yemngcwabo uhlu lwabo abalenza ngayo ngoba into engiyitholayo la, ukuthi kufanele ngilinde izinyanga zesithupha njengoba ngiqalile nje ngiwuthengile umshwalense wami wokungcwaba. Kona-ke akuhlali kahle ngoba ukufa kufika noma ngayinini. Nakusasa nje loku okusayo kungenzeka elinye lamalunga omndeni kuse kusasa kuthiwa lishonile, elingaphansi nje kwami kulolu hlu engilikhethile lo mshwalense womngcwabo. Kodwa-ke futhi ngendlela abakwazi ukuchaza ngayo nokucacisa ngayo, ngiyabona ukuthi kwesinye isikhathi nabo bayakufisa ukuzuza kulokhu abakwenzayo. Uma ngabe mina ngizongena namhlanje kusasa kukhona oshonayo bayaluza bona, yingakho kufanele ngiqonde. Yize nje kunzima ukwamukela kodwa ngiyayibona uhlu lwabo.